Izinguquko zomlando. Ngesikhathi sokubandlululo, umculo wendabuko wawuvame ukucindezelwa futhi abaculi baphoqeleka ukuba bavumelane nezitayela zasentshonalanga. Kodwa-ke, le nkathi yaphinde yabona ukuvela komculo onamandla wokubhikisha. Izinguquko ezinhlalo, njengoba abantu besuka endaweni zasemakhaya beya emadolobheni, umculo wendabuko wathonywa izitayela zasemadolobheni nezinsimbi. Intuthuko yobuchwepheshe, ukufika kobuchwepheshe bokuqopha, kuvunyelwe abaculi bendabuko ukuthi babhale futhi babelane ngomculo wabo ngezithameli ezibanzi.

Abakhwenyane noma obaba indima okumele bayidlale emishadweni yabo. Ukusebenza kanzima besebenzela imindeni yabo, bebeka ukudla etafuleni, begqokisa imindeni yabo, beyivikela ebungozini, noma ububi obungaqhamuka. Abakhwenyane behlonipha abafazi babo bebanika indawo yabo ngaso sonke isikhathi efanele. Obaba befaka izingane esikoleni, beziqeqeshe, bezifundise isitilobho senhlonipho, ikakhulukazi izingane zabafana, bezifundisa indlela yokuphila.

Abantu abakhulele emakhaya, noma abahlonipha amasiko esiZulu, bakhula ngaphansi kwemithetho yeSintu, nangendlela yokuphila yeSintu. Uma sebesuka beya emadolobheni, yilapho izindima zobulili zishintsha khona. Abanye beshintshiswa isimo sokuphila sasemadolobheni, abanye beshintsha ngoba bebevele benjalo, kodwa bebezifihlile ngenxa yemithetho nendlela yokuphila yeSintu abaphile ngaphansi kwayo. Umuntu ufika akhululeke uma esedolobheni. Aphile ngaphansi kwemithetho yakhe nezinqumo azithathayo ngaleso sikhathi.

Amasiko endabuko amaZulu. Abadala badlala indima ebalulekile ekufezeni amanani amasiko, kanye nezimiso zezizukulwane ezincane. Kodwa-ke emadolobheni le ndima ibanga inselelo ukuyigcina, ikakhulukazi lapho bobabili abazali besebenza futhi bemukele izindlela zokuphila zanamuhla. Indima yendabuko yabadala, abadala banesibopho sokufundisa izingane ngesiko lamaZulu, amasiko, namagugu. Abadala bavame ukuba nendima ebalulekile ekwenziweni kwezinqumo zomndeni, banikeze ukuhlakanipha nesiqondiso ezindabeni ezibalulekile.

Ukuthola isipho esibaluleke kakhulu nesithandwayo kungavusa imizwa eqinile kimi. Iqiniso lokuthi umkhulu wami wakhetha lesi sipho esithile somcimbi wami wokukhuliswa, wangenza ngizizwe ngibonakele, ngaziswa futhi kufanelekile. Ukugqoka ihembe kuzonginika umuzwa wokuzethemba nokuxhumana nefa lami. Ngazizwa nginesisekelo futhi ngiqiniseke ubuze bami, ngazi ukuthi ngiphethe isiko elibalulekile emndenini wami. Ngiyabonga kungaqinisa isibongo sethu, futhi kwakha inkumbulo ehlala njalo.

Izingubo zamasiko amaZulu zibambe indawo ebaluleke kakhulu lefa lethu. Uyabona, ingubo yethu yendabuko akuyona nje into esiyigqokayo, kungumfanekiso wobunikazi bethu, umlando, kanye namagugu. Izambatho zethu zendabuko zihlotshiswe ngemiklamo eyinkimbinkimbi, amaphethini, nemibala, ngalinye liphethe izimpawu zalo, nokubaluleka kwalo. Ngokwesibonelo, izikhumba zezilwane kanye noboya, bumelele amandla, isibindi nokuqina. Ubuhlalu nobucwebecwebe, kufanekisela isimo, ingcebo nokuxhumana ngokomoya. Imibala ibamba izincazelo ezithile, njengokubomvu, kuchaza isibindi, ukuluhlaza okwesibhakabhaka kube ukuthula, nokumhlophe kuchaze, ukuhlanzeka.

Ngokucabanga kwami, indima okufanele idlalwe ngabazali ekukhetheleni izingane zabo abalingani, noma abantu abazoshada nabo. Ukuthatha indlela ethembeleke ethangothini, benikeza izeluleko ngenkathi bevumela izingane zabo ukuba zenze izinqumo zabo. Abazali kufanele babone ukubaluleka kokuhlonipha ukuzimela kwezingane zabo, kanye nesimo sokwenza izinqumo, uma kuziwa ekukhetheni umlingani wempilo. Abazali kufanele balondoloze ukuxhumana okuvulelekile, nokuthembekile nezingane zabo. Balalele imicabango, imizwa, nokukhathazeka kwabo ngobudlelwane babo.